Merogo mengwe e ka ba merogo ya go tshwana kana le bo dithepelo kapa e mengwe e e leng gore e tswa kwa ntle ga Aforika Borwa e e leng gore e ka thusa go aga mmele gape ya thusa le ba e leng gore ba phela ka meriana matsatsi le matsatsi.

Go monate tota gobaneng matsatsi a re phelang mo go ona dilo di le dintsi ga di sa le dilo tse di jadileng e fela ke tse di a itirelang tsone. Fa o na le bo dibanana kgotsa diapole o kgona go kga gona mo maungong a e leng gore o a jadile.

Merogo e e jaaka bo ditamati e jalwa ka dipeo tsa tsone dingwe o ka di kry-a mo mabenkeleng a e le goreng e go rekisiwa dijwalo. Sona ga se mela, se mela e le setlhajana se e leng gore o kgona go roba ditamati go sona.

Fa o jala rooibos, o tlhoka go netefatsa gore mmu o o jalang mo go ona ke mmu o o na leng dikotla le lefelo le o jalang mo go lona letsatsi le kgona go le fitlhelela gore peo ya gago e kgona go mela sentle. O tlhoka pele ka go dira di kelotlhoko ka mmu o leng gore o jala mo go ona o boe gape o souke peo ya gago ka mo gare ga metsi for di ura tse dirileng gore peo ya gago fa o e ntsha o e kentsha ko mmung e be le gore e kgona gore e nne sentle ka mo gare ga mmu.

Melemo e e ka nnang teng mo boitekanelong jwa rona fa re ja rooibos ke go aga mmele ebile e dira le gore matlalo a rena a itekanele e seng fela matlalo ebile le masapo a rena a mmele e re fa boitekanelo bo bontle go tsa rena tsa mmele.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsona ke tse e leng gore dijalo tsa bona tsa rooibos ga di kry-e metsi kapa ga di kry-e letsatsi. Se e leng gore se botlhokwa tota ke letsatsi gobaneng fa di sa kry-e letsatsi le mmala wa gona o ba o yellow, e fela ga o a tshwanela gore go be jalo. Bone ba tshwanetse go netefatsa gore ba dira ka bontle gore mo ba jalang teng ke mo e leng gore e tla kgona go mela sentle, e a kry-a metsi ebile le letsatsi.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaneng le tsone gompieno ke gore pula mo malatsing a jaanong ga e sa na go tshwana le malatsi a a fetileng ebile e dira gore le dimelo di latelwe go ya ka dinako tsa tsona tsa go ba teng.

Dingwe tsa ditsela tse dintšha tse maungo a dirisiwang ka tsona e ka ba tsa go tshwana kana le bo diperekisi, bo di-berries-e kapa le bo di mmurubeila tse e leng gore di dirisiwa fo go dira bo dijeme, le maungo a a omisitsweng.

Dingwe tsa maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng ke bo mmidi, dipanana, diapole, dinamune, avocado le tse dingwe tse e leng gore ga re sa di sokolela ka gobaneng ga di sa ya le ka dinako o kgona go di kry-a nako e nngwe le e nngwe e leng lebaka la gore ba kgona go itirela tsa bone tsa maitirelo ga e sa le tsa go jadiwa fela.

Ke tsa go tshwanang kana le bo spinatšhe, merogo ya thepe gobaneng batho ba le bantsi ba lema le fa e le gore metsi ka nako tse dingwe a sokolelwa e fela eo ke merogo e e leng gore nako e le ntsi o ka se e sokolele.

Dithoro le mabele, seabe sa tsona ke gore di siametse mmele ebile ke tse dingwe tse e leng gore le fa o ya mabenkeleng o re o di reka di-price tsa tsona di kwa godimo ka tsela ya gore ga se go gontsi mo e leng gore maungo a mabele a kry-agala.

Fa gote wine farming go bolediwa ka poleke e e leng gore go diriwa morara mo e leng gore di-grape di mela gone. Ke dipoleke tsa go tshwana kana le mo e leng gore batho ba kgona go ya teng for go lekelela ona morara oo ebile ba kgona go dira le mafelo a go tshwanang kana le mo batho ba ka jelang teng kapa ba ipona boroko teng.

Se o ka se tlhokang ke mmu o o tshwanetseng, o ka kgona le go kry-a bo manyora, wa netefatsa gore mmu o jalang mo ona ke mmu o e leng gore o ka kgona go ntsha peo, o netefatse le gore o kgona le gore o nosetse maungo ao le mo e leng gore letsatsi kapa mowa o kgona go fitlhelela dijalo tsa gago.

Go lemiwa ga rooibos go thusa ka gore go kgona go dirisiwa e nngwe ya yona for meriana ya batho ba e leng gore ga ba itekanela se ntle mo mmeleng ebile ya go tshwanang kana le bo malwetse a marapo, o ka dirisa yona rooibos gore o kgone go ba botoka.

Dithoro le dijo tsa dithoro tse di botlhokwa thata ke gore o ithute go robala ka nako mme o netefatse le gore mmele wa gago ga o thatafale ka dilo, o netefatse le gore fa o robetse o ele tlhoko se ditoro tsa gao di tlang ka tsona.